Sizihlalela endlini nabahlobo bam, sibukele umabonakude.

Bendinokhetha umdlalo weqakamba ukuze abantwana abasakhulayo bazazi zonke iindidi zokudlala imidlalo, ngaphandle kwebhola elikhatywayo.

Ewe, umfundi angathatha inxaxheba kwezemidlalo. Omhlambi impumelelo yakhe ikwezemidlalo kunasezincwadini.

Siye sazihlalela endlini, safunda ukubhaka amaqebengwana esitovini.

Ndingabacebisa ukuba mabahlale bezilolonga. Behleli nje besebenza ezigadini, belima imifuno ukuze batye ukutya okusempilweni.

Ewe, xa usegadini awucingi yonke into, ucinga le nto uyenzayo egadini yakho and nengqondo yakho iyaphumla.

Ndingavuma kuba ndiyakuthanda kakhulu ujikeleza uMzantsi Afrika. Ndingatsho ndibone iindawo ezingqonge uMzantsi Afrika zokhenketho ezintle.

Ngumdlalo webhola embhoxo, kuba bantu bayawuthanda lo mdlalo kuba abadlali bawo banikisa umdla xa bedlalayo and baza neziphumo ezincumisayo.

Ndingamncedisa apha ekumqokeleleni kolutsha, ndilucebise ukuba malithathe inxaxheba kuba ibhola ekhatywayo izabakhupha kwizinto ezingalunganga abazenzayo elokishini.

Andivumelani kuba lo mdlalo ngumdlalo odlalwe abantu behleli phantsi ngezobuxhakaxhaka, awungomdlalo oqhutyelwa ebaleni.

Ndingamxelela ukuba, ewe, lo mdlalo umandi wona kodwa yena semdala kakhulu. Akanakulunga ukuqalisa kule minyaka akuyo, kuba ungamphathela ubungozi.

Ndingayithatha inxaxheba kumarathoni, kuba imarathoni incedisa kwindlela ozilolonga ngayo phakathi enyakeni. Uhlale umzimba wakho ukulungele ukubaleka.

Umdlalo wokuzonwabisa, ii-hobbies, ayingowezityebi zodwa. Nani bantu bangamahlwempu niyakwazi ukuzenzela eyenu imidlalo engazukuthatha, engazuthatha ukuba nithathe imali nithenge izinto enizakwenza ngazo loo mdlalo.

Ndingakhetha indawo kaRonwen Williams kuba engunozinti. Kwaye ndiyathanda ukuba ngumgcini zipali.

Kukuba kubanjwe imidlalo yetalente. Apho umntu omdala nomntu olulutsha onokwazi ukuphuhlisa italente yakhe ibonakale.

Ndingavula umdlalo weetumente, kuba uzawubagcina bezilolonga, besemandleni neengqondo zabo zicinga kakuhle ngexesha leholide.

Ewe, umnqweno wam, iwishi ukutsho ngolwimi lwesiXhosa, kukuba zonke izinto endicinga ukuzenza apha emhlabeni ndibe sendizenzile.

Ingcinga yam ngemidlalo edlale esikolweni endandifunda kuso kuba, yile midlalo eqhelekileyo ezikolweni zabantu abamnyama. Ingaske kufakelele nezinye iindidi zezipoti ezidlalwayo esikolweni, kuze wonke umntana athathe inxaxheba kwisipoti afuna ukusidlala.

Umsebenzi wozonwabisa apho ndihlala khona okuzilolonga ngumdlalo webhola. Bathi abantu abanintsi ngeempelaveki bangungelane apho bayokubukela abantwana xa bedlalayo.

Ndingabacebisa ukuba baphucule indlela abadlala ngayo ebaleni, okumandla ihlobo abafildisha ngayo kuba yeyona ndlela ebonakala ukuba bayoyisakala kuyo.

Owona msebenzi udinga imali eninzi wabantu abanozonwabisa ngawo, ngumsebenzi wokuba bakhwele iibhayisikili bazonwabisa ngazo. And iibhayisikili ke ngoku zithatha, zifuna umntu abe nemali eninzi ukuzithenga.

Ndingabaxelela kunomathotholo uba abantu bengingqi ethile mabaye kwibala lezemidlala apha kuyobe kubanjwe khona le tumente. Kwaye iqela elihambe phambile lizawufumana indebe, indebe ehamba nemali.

Ndingadlala umdlalo weemoto, imigquma reysisi, apho iimoto ziqhutywa ngabantu abaziwayo. Ngowona mdlalo ndiwuthandayo nendithanda ukuwubukela kumabonakude.